Go jala di eie, merogo, le ditamati ka gonne, ke tsone dijalo tse di jalegang setlha sengwe le sengwe.

Badiri ba nka ba kgethang, ke badiri ba ke itseng gore ba ikemetseng mo mmeleng, ba kgona go ema lobaka le loleele, ebile ba nale matsetseleko one a go dira mo polasing.

Fa go na le morwalela mo ditseleng, metsi a nna mantsi thata ebile a senya dijalo. Nna ke le molemirui, ee go thibela merwalela eo, gore e se ka senya dipolase tsa rona, nka nna gore ha re jale dijalo tse dintsi, kgotsa re jala dijalo tse di nwang metsi a mantsi jaaka tsone ditapole le dipotata.

Ditamati le ditapole ke bona e le tsone dijalo tse nka di jalang mo gae le ko dipolaseng. Ka gonne ke tsone dijalo tse di jewang thata. Mme ga di senyege, ka re go nna go nale tlhokego ya tsone ka nako tsotlhe.

Go na le phaphang gareng ga molemirui yo o rutegileng yo o sa rategang. Ka gonne molemirui yo o sa rategang, o na le kitso e ntsi le tsebo. Molemirui o rutegileng o tla ka setefikeiti, mme go fitlhelela ditšhono go na nong mo botshelong jwa go na nong. Ke gone fela gore o nne le setefikeiti. Mme nna ke tshepa bone ba ba sa rutegang ka gore, ba na le kitso e ntsi.

Ke kgatlhanong le go betswa ga diphologolo fa go kotulwa, ka gonne e le tshotlakako ya diphologolo. Diphologolo le tsone di tlhoka lerato, gore le tsone di itumele, di kgone go re fa nama e ntseng sentle.

Segwagwa mogote, ditlamorago tsa teng ke gore bo senya boitekanelo jwa mmu, ebile di dira gore dijalo di seke dia gola sentle. Balemirui ha ba ka kgeletsa metsi, ha dipula di na thata, gore ba dule ba na le metsi, le ka matsatsi a go senang dipula, ba ka fokotsa kgwetlho e.

Kotsi ya go ntsha matlalo a diphologolo ke gore, ka nako tse dingwe o itlhele go sena ope o rekang. Tshwantse di latlhiwa, e be go latlhelwa mo ditseleng, le mo diplekeng tse di sa siamang.

Ke nagana gore go na le diphologolo tse di sa bolaiweng tse di tshwanetseng di beiwe di tlhokomelwe thata. Ka gonne di go feleletsa di sa tlhole di le teng ka gore ga di dintsi.

Temothuo e thusa mo ikonoming ka go gwebisana ka gore, dinama tse dingwe di romela ka kontle ka gore, go na le dinama tse rona re nang le tsone tse ba se nang tsona. Kgotsa di le dinnye ko mafelong a bone, ke ka moo re tshwanetseng gore re romele dinama ko ntle go oketsa ikonomi ya rona.

Ke akanya diphologolo tse di tlhabiwang, di ntsha mateng a tsona, go siame ka gore diphologolo tse dintsi o kgona go ja boteng le ko ntle ga tsone. Jaanong go okeletsa le gore batho ba dikobo di khutshwane, ba kgone go reka mateng ka gore ke ona a tlhwatlhwa e ko tlase.

Lekhubu le la mogotwe la go fetoga ga tlelaemete, ga gona gore bo ka thibega setse bo simolotse. Jaanong balemirui se ba ka se dirang ke ona mokgwa wa gore ba beele metsi, gore ba dule ba na le metsi, ba jale dijalo tsa bone ka nako e siameng. Gore ba kgone gore ba kotule se ba se jetseng ka nako.

Mofuta wa stunning mo diphologolong, ke go thusa phologolo gore e seke ya utlwa botlhoko. Ke ra gore e bolaya maikutlo a botlhoko mo phologolong, pele e bolaiwa. Gore ka nako e tle go bolaiwang, e seke ya be ya utlwa botlhoko.

Merwalela e senya dijalo, e etsa gore go nne le tlhokego ya dijalo. Mme tse di nnang teng, ga di sa bole ka pele, ga di butswe sentle kgotsa di butswa sentle ebe balemirui ba oketsa le ditlhwatlhwa. Ebe re palelwa le ke go reka.

Se se ka diriwang ke gore go bulwe sekolo sa agriculture porofense engwe le engwe. Ke mo ikonomi tla golang teng. Ka gonne mongwe le mongwe o batlang go nna mo agriculture o tla kgona go tsena, ebe ikonomi e gola.

Thusa poloketshego ya cheese ke gore, go bulwe di factory tse dintsinyana, gore di beiwe teng. Go sa nna le go shotelwa ga di factory.

Tlhapi ya tuna ke tlhapi ennye e tswang mo metsing, ya tshwarwa ke bo rra di tlhapi, isiwa ko factory-ing. Ebe e tsengwa mo di thining, e tsenywa oli, le letswai, kgotsa metsi le letswai. Ebe isiwa ko mabenkeleng e rekisiwa.

Diruiwa di ka tlhokomelwa gore go oketsege dipolase, ha go na le dipolase le dikgomo, kgotsa diruiwa tse dintsi le batho ba ba berekang ka tsone. Ba nang le le kgatlhego ke mo go ka nnang.

Batho ba bantsi ba boifa go simolola temothuo ka gonne, ga ba na madi a go reka dipolase, ebile ba tshaba le gore go ka senyega. Ba senyegelwa ke madi a ba tsentseng go simolola. Mme ke nagana gore balemirui ba boloka metsi mo teng ga dijojo tank morago ga dipula.

Dikgwetlho tsa balemirui ba dikgomo tsa mašwi, ke gore dikgomo nako e nngwe di na le go felelwa ke mašwi, kgotsa a tswa a le mannye. Ebe go nna le tlhokego, e be ba palelwa ke go isa ko mebarakeng.

Dikgomo, dipodi, le dinku ke tsone tse di ntshiwang matlalo gore ba di re yalo di dira matlalo a teng a dira dimetshe a dira le diaparo.

Ga busetswa temothuo as a subject ko dikolong, ke moo bana ba ka nnang le kgatlhego teng. Ka gore ka dinako tse dintsi, bana ga ba itse gore ba dire eng ka gore ha bana kitso. Ene ke yone tla dirang gore ba ne le kgatlhego le gwa go ithutela yone ko di yunibesithing.

Thekenoloji seabe se e ka nnang le sone go tokafatsa, ke gore ha go ka nna le motšhini o tshwarang dikgomo sentle, ebe nna o ne o segang letlalo e le ntsha, gore batho e sa nna bone ba dirang mmereko oo. E tla boloka nako ebile di tla segiwa sentle di sa lematsiwe.